Ngibheke ngiqale ngibheke ukuthi lowo mhlumiselo loyo weselula oyinkundla yemali yeselula imalini futhi iyasebenza yini leyo nethiwekhi ngakithi.

I-overdraft yomuntu siqu ingaba kanjani ithuluzi elibalulekile lokulawula izindleko zansukuzonke. Uthisha oneminyaka ena-twenty-eight udonsa kanzima ezimalini engalingani phakathi nezinyanga zasehlobo. Ngingaqala ngokuthi ngimtshele ukuthi kumele enze i-budget azi ukuthi ama-expences wakhe izindleko zakhe zingabinkulu kunomholo wakhe.

Cha izinsiza zomuntu siqu zokusebenzisa imali eningi ngokweqile akufanele zitholakale kuwo wonke umuntu, ngoba abantu abasakwazi ukusebenzisa amaholo abo amaholo abo aseba mancane izikweletu zabo zibe nkulu.

Uma ngabe ufake isicelo se-UIF bake basho ukuthi linda u-seven days ngaphambi kokuthi imali yakho ize ingene. Manje-ke futhi u-seven days lo owulindayo iy'nsuku eziyisikhombisa zibala ezinsukwini zokusebenza kuphela, hhayi impelasonto.

Ukuze ngisize umngani wami uJulia ona-thirty-five years old, osanda kuthuthela edolobheni elise-Uganda ngingamusiza ngokuthi enze ibhenki akhawunti. Ibhange okuthiwa iMukuru leli bhenke lizomusiza ukuthi afake imali ekhaya.

Uma ngabe uma ngabe umndeni wakho uvikelekile ngomshwalense wempilo, uthola ukuphumula nje emoyeni ngoba uyazi ukuthi noma kungenzakalani kuwena uzosuke u-right umndeni wakho uzoyithola imali.

Ngingazama ukumtshela ukuthi kumele asebenzisane nabahlali bakhona la eNingizimu Afrika. Abahlali abathandayo ukwenza idizayini futhi abaqeqeshe.

Cha, angicabangi kanjalo ngoba sekukaningi abantu behamba beyofaka izimali ezitolo bethole izimali zabo sezikhishiwe. Akusaphephile ngempela into esizayo manje ukuthi abantu babhange, babhenke emafonini, bathumelele abantu imali ngamafoni.

Ukuze uvale idiphozithi egxilile kusenesikhathi ngenxa yesimo esiphuthumayo sesezezimali esingalindelekile kumele uhambe uye ebhange, ibona abantu abazokusiza futhi bekwazi kahle ukuthi ufinyelela kanjani ezimalini zakho.

Into nje engingayiqala la ngoba kusemakhaya ukuthi ngibuze abantu ukuthi iyiphi into abangayidinga uma ngabe bedlala umasingcwabisane noma umshwalense womngcwabo. Kweminye imizi kungadingakala mhlampe ibhokisi, abanye badinga amakhaza. Sengiyokwazi-ke lapho ukuthi uma ngabe ngiqala ibhuku lami ngiyokufaka konke lokho kuhluke izimali.

Ngingajabula kakhulu uma ngabe sengigwunyazelwe i-akhawunti yokonga enesivuno esikhulu inenani lenzalo eliyisimangaliso ngoba lokho kuzochaza ukuthi imali yami iyanda.

Into engingayenza uma ngabe izinsiza zomuntu siqu ze-overdraft zingenziwa ngendlela engiyifisayo ngokusekelwe ezinhlosweni zezimali ukuthi ngihambe ngiye ebhange ngiyothola kanzima ukuthi yini kwenzakalani futhi bengangisiza ngani. Ukuze izinqumo zami ze-overdraft zibe zinhle.

Imizwa yami nje ingaba buhlungu ngoba ngizobe ngiqala umsebenzi omusha wokuqala ngqa empilweni yami futhi ngisafuna ukuthi ngazi kahle ngempilo yami.

Ukuqhathanisa izinketho ezimbili zosizo lwezokulapha ezinenzuzo ezifanayo kodwa amaphrimiyamu ahlukene ngingathatha iphrimiyamu le ezothatha imali encane, ngoba lokho kuzosho ukuthi ngizokwazi ukuthi ngibeke imali.

Ngizizwa ngijabule ngoba uyakwazi ukuthi uthumele imali namhlanje, ingene kulowo muntu namhlanje futhi ingene kuyena iphephile. Ayisathathi isikhathi eside uma ngabe uthumele imali futhi akusadingeki ukuthi ugibele uye edolobheni.

Ngingazama ukuyigwema ngamandla ami onke ngoba i-overdraft isikweletu esimbi esingathandeki. Ngingazama nje ukuthi ngiyigweme, ngikwazi ukusebenzisa imali enginayo engingenayo sengiyibona uma ngabe senginayo imali.